Izikole kufanele zinikeze izinsiza ezibalulekile zezinhlelo zezemidlalo okuhlanganisa abaqeqeshi abaqeqeshiwe, amavolontiya abaqeqeshiwe nabasebenzi bezemidlalo. Kufanele futhi babele isabelo mali esizinikezele, bahlole uxhaso namathuba okuthola imali futhi bahlinzeke ngemishini nezinsiza zemidlalo ezanele. Ukwengeza izikole kufanele zibeke phambili uphepha kwabasubathi futhi zicabange ukusebenzisa i-software yokuphatha ezemidlalo, ukwenza lula ukusebenza.

Ngikushisekela ukufunda amakhono amasha ukuhlala nginolwazi lwakamuva ngobucwepheshe bamuva, nokuhlola izindawo ezintsha engiyakuzo ngokuhamba.

Izikole zingakwazi ukulinganisa ezemidlalo eziqhudelanayo nezokuncebeleka ngokubeka phambili ukuthuthukiswa kwabafundi, zigcizelele ukuzijabulisa nokunciphisa incindezi yokusebenza. Banganikela ngezezinhlelo ezihlukene ezihlinzeka ngamazinga ahlukene wamakhono nezithakazelo, ezikhuthaza ukubamba iqhaza okubandakanya wonke umuntu kanye nokulinganisa imisebenzi ehlelekile nengahlelekile. Le ndlela ikhuthaza isiko lezemidlalo elihle elazisa, umsebenzi womzimba, ukusebenzisana kanye nokukhula komuntu siqu.

Njengomzali ngangizoba nokukhathazeka, ngangizongenelela ngokushesha ukuze ngiqinisekise ukuphepha kwengane yami, ngihlole isimo sayo futhi ngixhumane nabaqeqeshi noma iziphathimandla. Ngingazama ukuzola ukuze ngisekele ingane yami ngokomzwelo, futhi kamuva ngibe nenxoxo evulekile nayo mayelana nalesi sigameko.

Ukudumazeka kungaholela ekukhungathekeni, kuqede ukwethembana, futhi kubangele ukuwohloka kokuxhumana phakathi kweqembu. Futhi ebanganini kungase kuphazamise ubudlelwano kudinge ukubekela imincele noma kuholele nasekuziqhelaniseni nawe.

Umkhukhu yiwona okujabulisa izingane epakini noma ebaleni lokudlala, izingane zigcwala khona omunye wabo azivale amehlo abale inombolo abavumelanale ngayo, uma eqeda afune laba abanye, ngoba bazobe bazifihlile bona. Abafune uma athola oyedwa wabo nguyena ozoqala ukubala, umdlalo omnandi futhi ongathokozisa izingane

Izikole zingaqinisekisa izinhlelo zezemidlalo ezibandakanya wonke umuntu ngokunikeza imidlalo eguquguqukayo, ukulungisa amathuluzi nezinsiza, ukuhlinzeka nokuqeqeshwa kwabasebenzi, ukukhuthaza umphakathi osekelayo, nokuthuthukisa izinqubomgomo ezibandakanya bonke abantu. Le ndlela ikhuthaza ukubamba iqhaza nokufakwa kwabafundi bawo wonke amazinga ekhona.

Ukusingatha lesi simo ngingaphakamisa ukuthi nishintshane ngokukhetha imidlalo noma nibe nengxoxo yeqembu ukuze ninqume nemisebenzi ngalendlela. UClement usengakwazi ukunikela ngemibono, kuyilapho abanye njengo Ebanathi no-Ongeziwe bethole izwi kulokhu abafuna ukuyidlala, ungakwazi futhi ukudala isisitimu yokushintshanisa lapho umngani ngamunye ethole ithuba lokukhetha i-game. Ngiqinisekise ukuthi wonke umuntu unethuba lokuhola nokubamba iqhaza, le ndlela ikhuthaza okungakhethi, ukusebenzisana nobungane.